Kuqakathekile ngombana abantu abalupheleko abasakghoni bonyana bayenze yoke into njengelutjha, abasakghoni ukuthi baziberegele lula ngombana sebagugile so kuqakathekile khulu bonyana sibanakekele emakhaya wabo bahlale batlhogomeliwe.

Singatjho sithi ubudisi kukobana mhlambe kwesinye isikhathi ungathola bonyana woke umuntu ohlala ngemndenini loyo kunalapho maybe amele aye khona mhlambe njengemberegweni, abantwana beenkolo baye eenkolweni, uthole ukuthi umuntu umuntu olupheleko sekasala ayi-one ende akufuneki njalo ende ngibona ngathi ngikho ubudisi ebangaqalana nabo, kukobana maybe bangatholi isikhathi sokobana bamtlhogomele.

Umphakathi ungasiza ngokobanyana uhlale uphosile ilihlo kumuntu onakekelwa ngekhaya, osekaluphele nokobana bangamenzela izinto maybe angasakghoni ukuzenza fana nokuvasa nokupheka, izinto ezinjalo.

Into ebangayenza kukobana lapho ebaberegela khona, kube nama-camera awaqalalile ngaso soke isikhathi kobana babone ukuthi umberegwabo lo bawenza ngefanelo na nofana bayadlala na.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abadala ngombana bathi indlela ibuzwa kwabaphambili begodu abantu abadala sebabonile okunengi khulu ukuthi ungahlala ungabahloniphi begodu bathi iimbusiso zitholakala kibo abantu abalupheleko abhadalaba, ngibo ebazokupha iimbusiso bonyana ipilo iqhubekele phambili, ibe yihle.

Iye, ayafika ngekhethwapha.

Ngingatjho ngithi bulwelwe begazi ebungena ngegazi ebuhlala egazini ebenza bonyana amasotja womzimba angakghoni ukulwisana nakho ukugula okhunye nokhunye ozohlangabezana nakho begodu yenza ukuthi amasotja womzimba la angaqinaqini kuhle, ngingayihlathulula njalo.

I-AIDS ngingatjho ngithi mina kugula ekutholakala mawusele ungaseli amapilisakho or ngingatjho ngithi yi-HIV kodwana nasele seyingenelele khulu egazini. Lokha mawungathathi imitjhoga, kulapho-ke izokuphumela bonyana kuzigcine sekufika ku-AIDS, i-AIDS ngingatjho ukuthi yi-HIV kodwana eseyingakanakekelwa, enganakekeIwa.

I-HIV ungayithola ngokobana ulale nomuntu ngaphandleke kwejazi, onayo vele i-HIV norho ungayithola ngokuthi ulale nabantu abanengi ngaphandle kwejazi norho ungayithola ngokuthi uthole igazi lomuntu onayo then uyifake kwelakho igazi, norho ungayithola ngokuthini. Ungayithola ngeendlela ezinengi, ngokutjhentjhana kwegazi.

Into engathoma ngimtjele kukobanyana, akusikugcina kwepilo, ungakghona ukubonyana uphile ipilo ede khulu nanoma unayo, into eqakathekile kukobana uthathe imitjhoga yakho, uhlale uyiphuza ngendlela uyisela ngendlela, uzobona, yoke into izokhamba kuhle, angeke aze abone nokuthi unayo into enjalo.

Angathatha angathatha amagadango wokobana athole imitjhoga begodu afundiswe ngayo i-HIV le ukuthi yinto enjani.

Bangaziphephisa ngokobanyana baberegise ijazi lokha mabayenza izinto zangasebusuku or ngingatjho ngithi umseme.

Ungathoma ngokobana balungise iindlela bonyana iindlela zibe sephothelelweni elirerhe bonyana ama-ambulensi angadlula lula.

Esikhathini sanje abasathathelwa ehloko ngombana woke umuntu nakazizwa ngathi ufuna ukuthwasa, sekayazithwasela ngaphandle kokobana abe nedlozi.

Iye, kungaba rerhe bonyana zifakwe emtholampilo ngombana kwezinye iindlela ziyakghona bonyana zilaphe abantu ngeendlela zazo so angiboni bonyana kungaba mraro loyo. Kungaba yinto ererhe khulu ngombana abantu bangathola irhelebho msinya.

Iye, zingakwelapha ukugula kwanamhlanje ngombana zona ziyi-real makoya zisuka like from from indabuko from ipilo like from nature so ngibona ngathi zingarhelebha khulukhulu khulukhulu.

Bangathoma ngokobana lokha nabazile bazokufuna irhelebho, maybe ngema-clinic or ngeembhedlela, abantu babatjele bonyana nento eso iyarhelebha, ingarhelebha nanoma babapha lezi lezi zamva nje norho babatjele nokobana, babafundise ngazo nazo lezi zesikhethu.

Iye, kwesinye isikhathi nginokubona bona batjho bonyana into enje nanje ingakghona ukuthi irhelebhe.

Ngibona kuthi kungaba lula nabangathola neensangoma ezingaberega ngetlinigapho bonyana zizokufundisa abantu mayelana nazo iinhlanhla zesintu lezi, kungaba lula khulu.

Kungabalula bonyana ziphuthelwe njengesimanjemanje ukubonisana bonyana siyathuthukela phambili coz ipilo vele ayajami, iya phambili so kuzobalula nazinga phuthelwa njengezisimanjemanje kuzobonisa bonyana ipilo iya phambili, izinto

Iye, funeze bafundiswe ngazo, ngakho koke ngombana kuzobalula lokha nase nase zikhona, bazokghona ukwazi bonyana into eso ungayirhelebha ngento eso, kuzoba lula khulu.

Iye, ngibona kumbono orerhe khulu ngombana okhunye ukugulokhu, abelaphi bendabuko barhelebha msinya khulu than abodorhodere.

Kungaba ngibona ngathi kungaba yinto ererhe kodwana kungaba wumberego omude khulu, abantu bangahlala ilanga loke nge-clinic or ngeembhedlela ukungenzwa njalo.

Ngibona bonyana kungaba ngcono nazingahlukaniswa ngombana kuzoba lula for abantu or nabodorhodere nabo-nurse bonyana bahlukanise bonyana lokhu ngilokhu, lokhu ngilokhu.

Eya, ngibona ukuthi kusazoyenzeka.

Ikambiso engalandela kukobanyana kujwayeziwe abantu abalaphiwako bonyana nabantu bendabuko bayatholakala ngema-clinic bebabafundise nokobana nabo bayakghona ukurhelebha kwezinye iindawo lapha mhlambe imitholampilo engakghoni ukubarhelebha ngazo.

Bona kumbono omuhle loyo ngombana imitjhoga yesikhuwa le, ihlangahlangane khulu kodwana bangazama bonyana bafundise abantu bendabuko bonyana imitjhoga eso iberegela into eso, then kungaba lula njalo nofana nabaqeda ukuhlola abantu bangababhalela i-letter ukuthi bakhambe bayokuthola imitjhoga enje, endaweni enje.

Ngibona bonyana kungaba ngurhulumende ongenza kube njalo, ongayenza ukuthi bonyana kube lula, angathoma nokuqhasha abalaphi bendabuko ematliniga.

Ngibona bonyana bangaziberegisa nabafuna usizo.

Ngibona bonyana bangathoma ngokuthi bazithumele ngale, babafundise ngazo ukuthi kuyizinto ezinjani, eziberegani ende zingababeregela njani.

Isizo elirhabako kulokha umuntu namele athole urhelebho ngesikhatheso ngombana mhlambe makangalitholi urhelebho, angagcine mhlambe sekuba-worse so kungaba mumuntu ofana nomuntu olimeleko so or owile ku-car accident.

Ziqakathekile khulu ngombana ziyenza kube lula bonyana umuntu ogulako lo, athole usizo.

Ubudisi obahlangabezana nabo kukobonyana mhlambe bangahlulwa ukuthola indawo lapha abahlala , ngingatjho ngithi i-address so ubudisi ngibo lobo ebahlangabezana nabo.

Iindlela ezimbi ziba nomthelela omumbi khulu kubantu kunthuthi, kubantu ababerega ngeemoderezo ngombana akukho lula bonyana basize la bakghona ukusiza khona ngombana abakghoni ukudlula endleleni.

Unobangela kukobana mhlambe abantwabo sebakhathele bonyana balokhu balila.

Umraro lo ungararululwa kukobana iinkoloyezi zikhambe namaphoyisa eduze.

Awa, lokho kungiphatha kumbi khulu ngombana iimbhedlela lezi, kubayini bangayi kizo ngombana nazo yimbhedlela. Kubayini bona bafuna ukuthola usizo ngenye indlela le thina esingakghoni ukuthi sisize ngayo?

Isisombululo salokho kukobana bathumele amaphoyisa akhambe ngaphambi kwabo.

Kungayiphumula imijeje, kungarhelebha khulu.

Ngalokho kwamele kusolwe boke abonesi ebebaseduze kwakhe ngombana bemele bambone bonyana umuntu lo, akazizwa kuhle bazame bonyana bamsize.

Abanye abantu babona bonyana umjeje ebayowulinda ngale mnengi khulu begodu usizo nalo alufani.

Ezingasingaphasi korhulumende.

Kungabakuhle khulu lokho, kungarhelebha khulu.

Ngombana lapho ebaya khona umlilo kwamele benze bonyana bafika msinya khulu bonyana bazocima umlilo.

Bafundisa ilutjha ngeenkolweni bonyana baberegisa imitjhini enjani, izinto ezinjalo, abantu bomphakathi bonyana bangazisiza njani ngaphambi kokobana kufike bona iincimamlilo.

Iyunifomu yabo iqakathekile khulu ngombana iyakghona bonyana ibavikele bonyana bangatjhi emlilweni.

Bafanele ubabize nawuse ungakghoni ukulawula.

Bakghona ukubona ngendlela umlilo ugijime ngakhona begodu babona ngokuthi umlilo lo ukhambe njani lokha nawutjhisako.

Ngalumatha kube kutjhe.

Awa, angiboni bonyana ikhona into engayenziwa kulezo izindlu ezinjalo.

Kwamele balinge bonyana bathola indlela yokobana bafikise nofana bacime.

Kuthi bayiphagele lapho ekungakghona ukuthi bayiberegise ngaphambi kokuthi ilumathe umlilo.

Kukobana urhatjhe amanzi.

Kukobana nirhatjhe amanzi.

Awa, nasebafikile umsebenzi batjhiyela bona bonyana baqhubeke.

Ngingamkhalima ngokumtjela bonyana into ayenzako le ingagcina ngomphelela omumbi khulu.

Ngombana amanzi negezi akaberegisani.

Ngokobana uyitjhidise lapho khona kunomlilo begodu wenze bonyana uyibeka lapha umlilo ungeze ufinyelele khona.

Kunentwenye ebovu ngesikhuwa bayibiza ngokuthi yi-fire extinguisher kwamele ihlale ikhona ngekoloyinakhe.

Bafundiswa kokobana mhlambe mihla neveke eenkolwena babafundise abantwana ngomlilo.

Iinkhukhula kulokha amanzi nakuna izulu nofana aphume lokha makuna izulu, line khulu, amanzi la agcwale koke nje.

Ziba sendaweni lapho indawakhona engathi mgodi, ewelako, lapho khona amanzi akghone ukuthi ayehlele khona.

Iye, kungaba yingozi ekulu khulu leyo.

Kwamele baye emtholampilo.

Uhlangulwa ngendizamshini.

Ngokobana ube nendlela yokobana ungakghona ukuthinta abantu.

Nithole umuntu onekoloyi nimthathe nimise ngayo esibhedlela.

Ngurhulumende.

Iye, i-GPS ingasiza nanoma kukuphi lapho.

Iye, kufuze bakatelelwe.

Iye, zona kodwana kodwana ziyarhelebha khulu khulu khulu khulu khulu. Zona awa, ziyarhelebha.

Awa, kutlhayela yokungazi ngeenkhandelambeleko.

Ngingatjho ngithi yinto ezobavikela bonyana bangabi nomntwana bangakahleli.

Iye, ngiyavuma, lokho kuyasiza khulu.

Mina ngingavumelana nabo ngombana iinkhandelambeleko lezo zingakghona bonyana zivuse ezinye iingulo emzimbeni wabomma.

Iye, kwamele bazisebenzise.

Awa, angiboni bonyana bangakuflathela abezimu.

Singatjho sithi nguZimu ngombana uZimu nguye umenzi wazo zoke izintwezi.

Ezinye iindlela kukobana mhlambe umma atline umzimbakhe ngebanga lokobana sekafuna ukwenza umntwana.

Ungazuza ukufunda bonyana umntwana unakekelwa njani.

Zimsiza ngokobana angabi nabentwana angakazimiseli.

Kukobana ingafaka ipilwakho encupheni.

Iinkhandelambeleko zokubika umndeni azibizi ngombana uyakghona ukuzithola nematliniga wakarhulumende.

Umbono wami ngibona kuyinto ehle kobana iinkhandelambelekwezi bangazenzeli abomma kwaphela.

Iye, bangazisebenzisa.

Ngurhulumende, ngokubafundisa ngeenkolweni, ematliniga, emberegweni bonyana iinkhandelambelekwezi ziyarhelebha.

Kwamele uye ngetlinigapha bazokukghona ukuthi bakuhlole bonyana ungakghona.

Lapho kungadlulwa ngokobana lo ofuna ziberegiswe azisebenzise, lo ongafuni angazisebenzisa ngombana ayikho into esingayenza.

Ayakghona ukuthi avikele umuntu bonyana angabisidisi ngombana abamba lokhu okwenza bonyana umntwana abekhona.

Lokho singatjho sithi kubangelwa kukobana or ubabakwakhe unamandla khulu.

Kukobana awakajwayeli begodu bowungakazimiseli umzimbakho bona uzoba sidisi.

Lapho kwamele nicabange bonyana nina ngiyiphi enganiberegela kuhle.

Ngombana akukho lula bonyana abantwaba baze eembhedlela ngoba abakghoni ukuzimela.

Ngingatjho ngithi kukobana akukho lula.

Ngombana akukho lula bonyana bathole usizo elaneleko ukusukela kurhulumende.

Isiza ngokobana urhulumende abanikele zoke iimfanelo ezingayenza bonyana umsebenzi lo ubelula.

Ngombana bathi indlela ibuzwa kwabaphambili begodu bona bazokubusisa ngoba sebabonile okunengi khulu epilweni.

Iye, ayafika.

Kungenzeka kobanyana indawo ayitholakali lula bona indawo ererhe ebanganza itliniga.

Baqeda ngokobana iinkoloyi zoke zibe zibe nento ebayibiza ngokobana

Lokho kungiphatha kumbi khulu ngombana iimbhedlelezi bazenzele abantu. Bayazithemba nokobana ziyasiza, kubayini bona maye baberegisa lezi ezinye ngathi lezi zi-wrong or azikho rerhe for abantu.

Isisombululo salokho kungaba kukuthi kwamele batjheje woke iinkoloyi kube nomehluko phakathi kweenkoloyi lezi zobulelesi lezi

kugula okutholakala lokha nawenza zomseme nomuntu onakho, nofana nawulala nabantu abanengi abahlukahlukeneko.

Singatjho sithi kusese yi-HIV kodwana lokha umuntu nakangaseli amapillisi wakhe kungenelela khulu ukugulokhu then bakubize ngokuthi yi-AIDS.

Nalokha nakalele nomuntu onayo, nabenze zomseme nomuntu onayo.

Angaya ngetliniga bazomutholela usizo asele amapillisi kusese lula.

Angathoma ngokobana aye ngetlinigi bazomufundisa bonyana ukugulokho kugula okunjani begodu bamuphe amapillisi asele kusese.

Ngokobana baberegise ama-condom.

Ngokobana balungise iindlela.

Iye, kuyayiphungula.

Kumele kusolwe abantu betliniga leyo ngombana umuntu angeze ajame umjeje omude ngapha uyabona bonyana ugula khulu.

Bonyana amatliniga la uthola kunemijeje emide ngapha nabonesi bakhona abaphathani kuhle.

Iimbhedlela ezingasingaphasi korhulumende ziimbhedlela eziziphetheko ezingangakaphathwa ngurhulumende.

Iye, basathathelwa ehloko.

Iye, zingalapha ngombana bakhona abanye abasaberegisa zona.

Ngokobana babafundise ngazo bona ziyaberega basebenzise zona.

Ukobana umuntu lokha nakaziyele emtholampilo bamunikeza zona iinhlahla lezo.

Iye, iye kwamele bafundiswe.

Kukobana kwamele bathathe inyanga lezi bazifake ngematliniga bonyana zihlole nabanye abantu abadinga ukuhlolelwa.

bangayibeka bangayibeka khona la ebayibeka khona bangayisi ngasemsamo.

Iye ungazisebenzisa ngombana angiboni iphoso ukuthi ingaba kuphi ngombana ziyarhelebha ziyasiza.

Uvule isitolo ngaphetjheya esizokuthengisa zona iintwezi.

Isizo elirhabako kulokha umuntu nabadinga irhelebho msinya ngaphambi.

Khulu ngombana abanye abantu abakghoni bonyana bangagibela amateksi wokuya ngeembhedlela ngapha neenkoloyi abanazo.

Zikukhandela ngokobana iinkoloyezi azisakghoni bonyana, iinthuthi azisakghoni bonyana zingene kwezinye iindlela.

Angazisiza ngokobana ilungise, izame ukulungisa iindlela.

Kobona baziswe bonyana indlela kwamele zihlale sihlwengekile begodu zisejameni oburerhe bonyana iinkoloyi ezikulu zingakghona bonyana ziyadlula lapho ngaso soke isikhathi.

Kukobana iindlela lezi azikho sejameni elirerhe begodu ne-GPS ayibonisi bonyana bakhamba kuphi.

Thola ikoloyi, umuntu onekoloyi abarhelebhe msinya.

Bafakwe amatlasi bafundiswe ngokobana umlilo bangawukhandela njani.

Kulula khulu khulu khulu ngombana zisemaduzelana nakubamba lo kubamba lo.

Bosicimamlilo abayi-ten.

Kobana aphumele ngaphandle ngaphambi kobana umlilo umuvalele ngapho. Abizwa nabomakhelwane bakghone ukumthela msiza ngamanzi bathele.

Kukobana balinge bonyana bathela amanzi basizane, amanzi amanengi baloko bathela bathela ukuze kucime bangalindi iincimamlilo.

Kungombana kwamele zifike msinya khulu lapho ziyakhona.

Baya ngeenkolweni bayokufundisa abantwana ngeemtjhini, nangomlilo bona ucinywa njani.

Ubaluleke ngokobana azibambi umlilo izembatho zabo.

Kwamele ubabize nasele ungasakghoni ukuwulawula.

Bayabona bonyana umlilo uthome kuphi ngendlela utjhe ngakhona. Utjhele utjhe waya ngawakuphi. Ngicabanga bona babona ngalokho.

Bona balinge bona umlilo loyo mlilo lo bawucima ungabambi kwezinye.

Kwamele iincimamlilo zingene. Zingene nalezi ezingana mapipe bathi ma-fire extinguisher.

Iye kwamele zifakwe emtholapilo.

Awa ayenzi abazithatheli ehloko

Zifakwe ngamabhodlelwana ngombana kuzobalula.

Iye kwamele basizane.

Kungabangcono khulu begodu abantu bangalapheka msinya.

Ibeke ndawoyinye ukwenzela bona kubelula lokha nababerega bakghona ukuzithola endaweni yinye.

Iye, ngiyacabanga bona kusazokwenzeka.

Urhulumende okwamele enze isiqiniseko leso.

Lokho kungenza zoke izinto zibelula khulu khulu khulu khulu khulu kungaba kuhle.

Bona indlela abakghoni ukungena eendleleni ezinye akukhambeki.

Iye ziyafumaneka.

Kukobana kube nendawo lapho ebangathathela khona abantu. Lapho iinkoloyi ezikghona ukukhamba khona umuntu nakagulako adinga usizo elirhabako bambekele khona.